Ke dilo tsa go tshwana le tlhwatlhwa ya letseno, palo ya dikoloto tse o nang le tsone, naledi ya sekoloto, credit score tlhaloso ya botshelo jwa gago jalo le jalo.

Ke dilo tsa go tshwana le ya ngwaga, ya madi a a sa duelelwang ka nako, interest rate ditumediso le meputsong.

Fa o kile wa adima mme wa palelwa ke go duela ka nako, go duela dipalo tse di kwa tlase kgotsa wa tlogela go duela gotlhelele. Se tla bontsha bank-a gore o ka nna le bothata mo pusong ya madi. Se o ka se dirang go tokafatsa, ke go duela madi otlhe ka nako, se adime madi a magolo go feta moedi wa gago.

Diphoso tse a tshwanetseng go di tila, go tlapa-tlapa tshedimosetso e e sa siamang kgotsa e e feletseng. Go se tsenye ditokomane tse di tlhokegang, mokgwa wa go tlhomamisa gore kopo e tsamaye sentle ke go itlhopela karata e e tshwanetseng maemo a gago, e tlhomamisa gore o na le ditokomane tse di tlhokegang

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le melao, go itse ditshenyegelo tsotlhe tse di amanang le karata. Go tlhaloganya boikarabelo jwa gago, go itse ditshwanelo tsa gago.

Go na le kitso ka tsa madi go thusa jang, go thusa ka, kitso e ruta motho gore karata ya sekoloto ke madi a o a adimiwang, eseng a gago. Ka tlhamalalo o tshwanetse go duela madi ao ka fa o sa duele ka nako.

Dilo tse di tsewang tse ke bank-a fa e bula sekoloto, ke naledi ya sekoloto, matseno a madi a gago, dikabelo le dikoloto tse o nang le tsone, seemo sa gago sa tiro le lobaka lo lo se dirileng.

Dilo tse di molemo e thusa mo maemong a tshoganyetso jaaka fa o tlhoka go duelela nngwe ya botlhokwa, mme akhaonto ya gago e sena madi a a lekaneng. Dilo tse di borai tsa overdraft ke overdraft interest rate, e ka nna e e kwa godimo go feta ya mokoloto o o tlwaelegileng.

Ke tefelo eo e lefang ka letsatsi kgotsa ka kgwedi, fa o dirisa overdraft e balwang mo palong ya madi a o a adimileng. Gantsi kwa godimo go feta ya mokoloto o o tlwaelegileng.

Dituelo di ka goga madi mo akhaontong ka bonako gongwe o lefelela morokotso. Tefelo ya tshebetso kgotsa di-ATM charges mme o sa lemoge. Ditsela tse di ka thusang go fokotsa ditshenyegelo tseno, ke dira se ka App ya bank-a SMS kgotsa online banking. Seno se go thusa go lemoga fa madi a fokotsega kgotsa fa o atamela moeding wa overdraft.

Go boloka madi ke eng, ke madi a beilweng fa thoko go thusa mo maemong a tshoganyetso. Jaaka fa koloi senyega kgotsa fa o latlhegelwa ke tiro. Mosola ke eng, go dira gore o adime fa go tlhaga bothata.

Tirelo ya go dirisa bank-a ko dinageng tse dingwe e dira jang, go tlhopha mokgwa wa tefo, go dirisa ATM kgotsa point of scale. Go ananya madi ka bank-a kgotsa , melemo ya tirelo eno mo ba ba tsayang loeto, ke polokego. Ga o kitla o tshwara madi otlhe ka seatla, o ka thibela karata fa e latlhega.

Fa o batla go ananya forex, o tla tlhoka madi a fetogang go tswa mo nageng e nngwe, ka sekai Rands go ya mo USD.

Dikgang tse di utlwileng ka forex go tlhatlhoba forex, go tlhokega kitso e e tseneletseng ka phetogo ya madi le dikotla tsa mmaraka. Batho ba ba sa nnang le kitso ba ka nna ba iphitlhela ba le mo kotsing e kgolo ka ntlha ya go tlhoka tsebo.

Ditlamorago tse di molemo tsa go dirisa forex, forex e fa batho ba ba batlang go dira ditiro tsa tsebo le maitekelo, phetogo ya madi le mabaka a go le kwa godimo. O ka dira dikokelo tsa forex-e go oketsa tlhagiso e nngwe e, go fitlha ditlhologo tsa kgopolo.

Ke ka ntlha ya gore go dirisa forex go tshwanetse go diriwa ka kitso le maitemogelo a a fitileng. Ke tla go botsa gore ke eng se se mo kgokaganyong le forex. A o utlwile ka dikotsi tsa go latlhegelwa ke madi, fa o dirisa forex ke botlhokwa go tlhaloganya dikotsi le melemo e amang mmaraka wa forex.

O ikutlwa o le kgalemelo, o batla go tshwaraganya kgang ka botlhale.

Nka dirisa di-App tsa madi le tsa pholoso ya mmaraka, gore ke kgone go itse.